Isibonelo esiyimpumelelo senkundla yokusakaza umculo, ukuthi ugcina sewuphumelele, uhambele izindaweni ezithile, abantu bakuqhashe uthole imisebenzi eminingi ezindaweni ezahlukahlukene.

Kuzoba nomthelela omuhle kakhulu, ngoba i-AI ize nezinto ezinhle kakhulu. Akukho okubi ezenakho, isifundisa izinto ezintsha. Awukho umthelela ozoba khona emculweni kanye nebudlelweni bethu, nezitayela ezahlukene.

Uhlobo lwe-hip hop, ne-electronic, noma i-classic, ezichazayo, ezifana nezinsimbi noma amasu ahlukanisa uhlobo ngalunye, ama-sound-i, amabhendi, ama-guitar. Kuhlukana lapho nje.

Izici zazo eziphawulekayo ukuthi i-hip hop ibonakala engathi imnandi kakhulu ukudlula i-jazz, noma umculo we-electronic. The way uma siyibheka kuma-chart we-music.

I-TikTok, WhatsApp, Instagram, Twitter.

Ukuthi lona ohlukunyeziwe ayehlise umoya, angalandeli izinto ze-social media. Ngoba uma ungaphika ne-inthanethi angeke uze uye ndawo empilweni. I-inthanethi iyohlezi inezinto zokukhuluma, ukumcebisa kanjalo.

Angeke zisawushintsha umkhakha womculo. I-AI, i ize nento ephathekayo emculweni. Kusazoba nzima for isikhathi eside.

Ziyishintshe ngokuthi uma ufuna ingoma manje, sewuyakwazi ukuthi uzithengele idatha, udawunilode ingoma oyifunayo, or uyi-stream-e le ngoma oyifunayo without ukuthi uhambe uye e-shop uyothenga i-CD, or uyothenga i-cassette. Kwenzeke izinto zabalula.

Angadinga amakhono okuthi uma afika esiteshini sasemsakazweni ukuthi, akutshele umphakathi ukuthi kuphilwa kanjani, agqugquzele intsha le encane ukuthi iphume ezidakamizweni, ukuthi kuphumeka, ukuthi kuphumwa kanjani ezidakazizweni wuye okumele abavezele lelo khono lelo. Angadinga lelo khono lelo lokukhipha intsha encane ezidakamizweni.

Ukubheka ama-brand ukuthi asemthethweni ngokufanele na. Alungile ukuthi abe kule mikhankaso yabo.

Ngazizwa ngijabulele kakhulu ngoba le le filimu bengiyibukelile ibe mnandi kakhulu. Angisakhoni nokubekezela ukuthi bakhiphe enye futhi cause iphele esasemnandi kakhulu.

Okungaba nezinselela eziningi ezinye zazo, kungaba okuhle, okunye kungaba kubi. Ngoba abanye angeke basakwazi ukuthi badle kahle. basaba nemali ukuthi bathole imali yokuba basaphothe imindeni yabo, ngenxa yalezi ngqinamba ezizobe zisuke zikhona.